Haeba motho a re ho na le tjhelete e sa tsweng moo account-ong ya hae, ho bolela hore tjhelete e etsang hore account e be le tshireletso, empa ha ho tswe le ke mekgwa ya tefo kapa tshebediso ya tjhelete ka tsela e itseng. Mohlala, ha ebe account e na ditjhelete, empa ya hloka ho ba kare ho kgetho ya tefo kapa system e ka hlahisa ho ba le bothata ba ho hlokomela. Ho ka bo ka mathata a ntlafatso ho fihlelela se hlopha sa leano.

Kajeno ka mobile banking App re ka kgona ho etsa dintho tse ngata tse neng di sa kgonahale dilemong tse hlano tse fetileng. Kajeno re ka bula account ya bank re le hae, ntle le ho ya ofising. Re ka fetisetsa tjhelete ho mang kapa mang, kae kapa kae, ka metsotso e mmalwa. Hape re ka lefa ditjhelete tsa motlakase metsi, fono le dilo tse ding tsohle ka ho tobetsa feela founu. Re ka kgona ho sheba dipalopalo tsa account ya rona nako efe kapa efe. Re laola dikoloto tsa rona mme ra rekela le batho tjhelete ka QR code. Dilemong tse fetileng, dintho tsena di ne di hloka hore motho a eme moleng bankeng, empa kajeno tsohle di etsahala ka bonolo ka potlako le ka polokeho. ka Apps tsa mobile banking.